Ke akanya fa e le motsadi ko o batlang go dira kopo ya student loan, ya ngwana wa gago. tsa botlhokwa tse o tshwanetseng go di akanyetsa pele ga o ka dira kopo? O ka ya nkanyetsa gore pay slip, o a akanyetsa go lokisisa maemo a gago a mafaratlhatlheng a tlhaeletsano, ID copy, lekwalo la madulo, madulo ke le selegae.

Ke eng se segolo se se dirang gore batho ga ba adimile madi ko bankeng ba palelwe ke go patela? Ke ka ntlha ya gore ba be ba adimile madi a le mantsi a a fetang a ba kry-ang a ba a fitlhelelang mo ngwageng ka'ore ka nako e nngwe e ka ntlha ya ga e le ba na le dikoloto di le dintsi tse di fetang mogolo wa bona ngwaga kgotsa kgwedi le kgwedi. Ke ka ntlha eo o fitlhela nako nngwe ba palelwa ke go duela ka nako kgotsa go duelwa gotlhelele.

Go adima madi go batlagala dikgato tse di latelang go tlhoka tlhokomelo ya madi, go tlhoka tlhokomelo ya madi le go dirisa madi ka tshiamo. Go dirisa madi ka tshiamo, go dirisa madi ka tshiamo le go tlhatlhoba madi ka tshiamo. Go tlhoka kgaso ya madi, go tlhoka kgaso ya madi le go dirisa madi ka kgaso e e kwa tlase. Pele o adima madi, o tshwanetse go akanya dilo tse di latelang, ditlamorago tsa go adima madi ke tsone dilo tse e seng tse o di akanye pele o adima madi ditlamorago tsa go adima madi. Kotsi ya madi go adima madi, go ka baka kotsi ya madi le go fokotsa boleng jwa madi.

Go tswalela account-o kgotsa go goga madi pele ga nako go ka baka e le ruri kgatlhanong le madi a o a bolokileng gobane ga o goga madi pele ga nako go ba le madi a ba o gogelang ona gobane o 'irile pelego e e ka pejana, e ne ba sa ikemisetsa. So ba tlile go gore fela madi a boleng go ka se tlhole o kry-a madi a na tshwanetse wa kry-a a na leng interest mo godimo o tlile go kry-a a a sa felelang gobane ba goetse go goga madi gago o tlileng ka .

Go beeletsa mo dikgwebong kgotsa go beeletsa mo se sengwe gore go tle o kry-e letseno gore o kgone go dira se sengwe ke thulaganyo ya nako e telele, mara e e molemo e e patelang gobane o beeleditse madi gore a tsale madi a mangwe. E fela ga o tsaye madi a gago o a beeleditseng, o tseya letseno le le tsenang modimo ga madi a beeleditseng go seka-seka tsela le tsela tse o na leng tsona.